Moo ke dulang teng, ra sebedisa Wi-Fi bakeng sa mabonahole, dikomporo le di fonofono. E le e sebetsa haholo ho TV re e sebedisa bakeng sa ho shebella di dibioskopo tse ngata tse fapafapaneng ho ya ka mananeo e re batlang ho shebella. Bo dikomporo ke e sebedisa haholo ha ke etsa di dintho tsa ka tsa sekolo, mosebetsi wa ka wa sekolong. Haholo hobane sekolo se ke se kenang ke sekolo sa Online. Ke difonofono re sebedisa bakeng sa ntho tse ngata jwalo ka ha re tseba ho re di ngata dintho tse sebedisang marangrang ho tshwana le bo Facebook, TikTok-o le di Whatsapp.

Ha ngwana waka a ka re ha a sa batla sekolo o batla hoba sebini, nka se mo hanyetse ka seo. Fela nka mo bontsha mabaka ho re hobaneng sekolo se bohlokwa. Re na le dibini tse ngata tse e bang ha di a ya sekolong tse bang di phomelletse. Fela ha se ha ngata mmino o ka wa phela ka ona bophelo ba hao kaofela. Ba bang ba ba ile ba wela, mme ha ba ya ha ba ya ka ba tseba ho phahama ba e tlhotlhore ba tswele pele. Jwale he, nka mo bolella ho re a ye sekolong a ntse a bina ka lehlakoreng. Se na se ka mo thusa ho re le ha mmino wa hae o se o sa mo tswellisi pele bophelong, a tsebe ho re ona le tsela e nngwe ya ho e phedisa.

Tokiso ya Wi-Fi ke tshebetso e kenyelletsang ho theha le ho lokisa ditlhophiso tsa marangrang a Wi-Fi, ho theha hokahano dipakeng tsa disebediswa. Mona ke ke kakaretso ya ho re na tlhophiso ya Wi-Fi e sebetsa jwang le ho re na ke mang a e etsang. Ba lokisi Wi-Fi le ditlhophiso tsa Wi-Fi di ka etswa ke basebe, ba tse ba tsamaisi ba marangrang. Ba fani ba ditshehebeletso tsa marangrang, ditsebi tsa IT le ba sebedisi.

Ke nahana ho re o kaba molemo ha re ka kgaotsa ho reka data ena ya kgwedi le kgwedi, jwalo ka ha re tseba ho re ha e ntshwarelle fihlela kgwedi e fela. O wa tseba ho re re na le ho reka data ha ha bedi kapa ha raro ho ya boneng ka kgwedi, ho re e tsebe ho re tshwarella re le kaofela lelapa. Jwale hee ke bone ho le molemo ho re re leke mokgwa ona o motjha wa Wi-Fi, ho re ona ke nahana ho re o ka re thusa le ho theola ditshenyehelo tsa ditjhelete hobane re tlabe re tlo patala four hundred ka kgwedi. E bang e tla re tshwarella kgwedi kaofela.

Ha re bue ka taba ena mme re bone leano la le sebetsang bakeng sa bohle, mohlomong re ka tla di re ka tla le kemiso ya ho re na ke mang ya tla sebedisa marangrang ka nako efe, kapa mohlomong re ka shebana le ho ntlafatsa kontraka ya rona. Ho sa tsoteletsehe ho re na re etsa qeto efe. Ke nahana ho re ho bohlokwa ho re kaofela re be leqhepheng le le leng la ho re re sebetse mmoho ho ho laola tshebediso ya marangrang a rona.

Ke rata ho shebella di channel-e tsa mmino, lebaka ke ho re mmino ke ona o nketsang ke ikutlwe betere. Le ha ke sa ikutlwe hantle ha nka shebella mmino, ke ba mafolofolo, ke ba le matla. Ke tseba ho etsa dintho tse bang ne ke sa tlo kgona ho di etsa, ha e ne ba mmino ono o le siko. Mmino o etsa ho re motho a phele maikutlong le kelellong.